Ukuba umtshato uneemfuno ezithile ezifana nemibala ethile okanye izinxibo zenkcubeko, kubalulekile ukwazisa abahlobo bakho ngaphambi kwexesha. Ukuba umtshato ubanjelwe ecaweni, ehlathini okanye kwindawo yolwandle, oku kungachaphazela indlela yokunxiba. Kwezinye iinkcubeko kukho imigaqo ethile ekufuneka ilandelwe. Umzekelo, ukunxiba impahla emfutshane kunokungahlonitshwa kwezinye izithethe.

Isiko lokwaluka libaluleke kakhulu kwinkcubeko ezininzi eMzantsi Afrika. Lidla ngokwenziwa ehlotyeni ekupheleni kukaNovemba okanye ekuqaleni kukaDisemba okanye ebusika ekupheleni kukaJuni okanye ekuqaleni kukaJulayi. Ukukhetha ukuqhuba eli siko ebusika kunengenelo ezininzi eziquka ezi zilandelayo. Ebusika abantu abaninzi bachithe ixesha labo besemakhaya, nto leyo enika abahlanganyeli ithuba lokuhlala kwiimeko ezizolileyo kwaye balandele imiyalelo yokhathalelo lwabo.

Mtshana wam, ndiyaqonda ukuba unomdla wokwaluka kwaye kuyinto entle leyo kuba ulwaluko luyinxalenye ebalulekileyo yobomi. Kodwa kubalulekile ukuqonda ukuba ulwaluko asululo nje ithuba lokufumana iimpahla ezintsha, yinkqubo ebalulekileyo enezinto ezininzi ezifunekayo ngaphambili, ngexesha nasemva kokwaluka. Kufuneka ube neengubo ezaneleyo, iimpahla ezilungele umntu osandula ukwaluka njengebhatyi nezihlangu.

Abantu abaninzi bacinga ukuba ulutsha lwanamhlanje alibonis mbeko kubantu abadala ngenxa yezizathu ezithile. Ubukho bezixhobo ezifana ne-smartphone, social media buye banciphisa unxibelelwano oluthe ngqo phakathi kolutsha nabantu abadala. Ulutsha lwanamhlanje lukhula kwihlabathi elithetha kakhulu ngamalungelo nokuzimela, nto leyo ethetha ukuba abantwana bakhuthazwa ukuba babe neengcinga zabo kwaye bangavumi yonke into abayixelelwayo ngabantu abadala.

Xa kuthethwa ngabantu abangamaXhosa kukho izinto ezininzi ezivelayo kum kuba le yinkcubeko ecebileyo nesityebi. Nazi ezinye izinto zokuqala endizicingayo. IsiXhosa lulwimi olunamahlumelo amaninzi kwaye iingxoxo zethu zihlala zinomoya wobubele. AmaXhosa aziwa ngokuba namagwijo, iingoma kunye nexhentsiso elinamandla. AmaXhosa anenkcubeko yobugcisa ekuthetheni nasekuculeni izibongo ezisetyenziswa ekuxelisa imbali kunye nokuncoma abantu abathile.

Ewe, xa kuhlangana iinkcubeko ezahlukeneyo eMzantsi Afrika kuhlala kukho amahlanya kunye neengcinga ezihlekisayo abantu abanazo omnye nomnye. Enye yezinto ezidla ngokuhlekisa ngabantu abangamaXhosa kukuba amaXhosa athanda ukuthetha kakhulu kwaye athanda ukuxoxa. Xa umXhosa ekubuza ukuba unjani, uyazi ukuba kufuneka ulungiselele impendulo ende, hayi nje undiphilile. Ukuphikisana nomXhosa kuthetha ukuba kufuneka ulungele ukuchitha iyure yonke uxoxa. AmaXhosa akakwazi ukuhamba nje engenagwijo.